Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo ga data di ama ba tlhoka tiro ka tsela e e sa siamang ka gore, ga se ba bantsi ba ba kgonang go ka e reka data eno.

Ke dirisa data ya unlimited-e e leng gore e tsaya kgwedi le go fela, mme ke e dirisa ka nako nngwe le nngwe. Ke tlhopha yona ka gore e botoka fa o batla go e dirisa o ka e bulela nako nngwe le nngwe ga o batla go dirisa inthanete.

Ke rekile data ya lekgolo la diranta di le tlhano mme e tsere beke le go fela, mme fa motho a batla go reka data o tshwanetse ke go lebelela tlhwatlhwa ya teng, gape le boleele jo e leng gore data eo e tlile go e tsaya.

Nka rata data ya di-gig di le hundred, mme nka rata gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi.

Ka go dira gore tlhaeletsano e tsamaye le go direla ka bonako, mme madirelo a e leng gore a tlile go tseelwa mosola ke lefapha la boitekanelo le la thuto ka gore, e tla ba neela tšhono ya go dira patlisiso ka bonako.

Tsala ya me o tshwanetse go tsaya receipt-e e leng gore e na le dinomoro tsa a tshwanetseng ke go di tsenya le go di tobetsa mo mogaleng wa gagwe gore, di kgone go mo neela data ya gagwe.

Nka dira bonnete jwa gore ke reka e ngwe, mme gore ke netefatse gore data ya me e bolokesegileng nka dira bonnete jwa gore ga ke fetsa go tsena mo inthaneteng kgotsa go dirisa inthanete ka e tima.

Fa ke ya kwa lebenkeleng ke reka mowa ga ke fetsa ke o fetole gore o nne data ka gore, data e o e rekang ka mowa e tlhwatlhwa tlase mme ebile seo se dira gore o boloke madi a gago fa o e dirisa ka tsela eo.

Tsala ya me e tshwanetse ke go dirisa network-e e ke e dirisang gore nna le ene re kgone go ka aroganya data, mme o tshwanetse ke go dira kopo mme nna ebile ke arabe kopo eo.

Ka lebaka la thekenoloji e golang, dithulaganyo tsa data e mo seatleng di tlile go fetoga ka gore AI e tsentseng letsogo, mme dithulaganyo tsa data ya limited le unlimited di tla nna le selo madiro ka gore re le batho re itlhophela e e leng gore e botoka go ka e dirisa. Mme se se ama badirisi ka tsela e e siameng ka gore re batla go nna le boitlhophelo.

Ee tiriso ya megala e botlhajana e siame go ka dirisiwa ke baithuti ka gore, ba dira dipatlisiso le tiro ya sekolo ka tsone.

Thekenoloji e tlhabologang jaaka AI e ama dithuto tsa ditheo tse di kgolwane ka tsela e e siameng ka gore, go nna le ditšhono tse di tswang kwa mafatsheng a mangwe.

Dilo di le dintsi di dirilwe ka botlhale, mme seo se a tsietsa ka gore di dirwa ka botlhale jo e leng gore ke jwa motšhini e seng botlhale jwa motho.

Thekenoloji e a gola ka lebaka la gore borrasaense ba batla go rarabolola mathata a rona, mme botlhale jwa maitirelo ke gore ke botlhale jwa motšhini o akanyang jaaka batho.

Botlhale jwa maitirelo ke gore bo kgona go rarabolola mathata ka bonako, mme fela batho ga ba kgone go rarabolola mathata a sengwe le sengwe ka bonako. Mme fela batho ba kgona go dirisa maikutlo mme ebile maitirelo one ga ana go dirisa maikutlo.

Ka gore botlhale jwa maitirelo ke bo bo dirilweng ka metšhini, mme botlhale jwa batho ke bo e leng gore ke botlhale jwa tlhago.

Ke nagana gore botlhale jwa maitirelo bo amile matshelo a batho ka tsela e e siameng ka nako ya COVID-19, ka gore re ne re kgona go bona di-statistics le dipalo tsa batho ba e leng gore ba tshwere ke COVID-19, le ditsela tse e leng gore re ka di dirisa gore re kgone go ithuta le go ithusa ka bolwetse jwa COVID-19.

Di-Chatbot di arabela batho ka tsela e e leng gore e ka bonako, mme bathusi ba mo inthaneteng ba araba batho ka bonya.

Ka gore botlhale jwa maitirelo ke gore maitirelo ga ana bonnete bo bo feleletseng, mme ditlamorago tsa go dirisa botlhale jwa maitirelo kwa tirong ke bo bo siameng ebile bo na le borai ba teng. Bo siame ka gore dilo di kgone go direga ka bonako mme tiro e kgona go tsamaela ka bonako mme borai ba teng ke gore batho ba tlile go tlhoka tiro ba le bantsi.

Di diriswa tse di botlhale ke megala ya letheka e leng gore e botlhale, dikhomputara le dipikara tse e leng gore di thusa gore re nne le tlhaeletsano e e siameng le e utlwagalang.